Hi mavonelo ya mina, tinguluve ndzi vona onge i swifuwo swo va swi olova ku va munhu a swi fuwa. Hikuva na swakudya swa swona swi olovile ku swi kuma ku nga ri hi ku tirhisa mali. Wa kombela eka vamakhelwani leswaku ndzi kombela leswaku loko mi ta va mi dyile swakudya leswi mi byi dyaka, loko swi sala mi ndzi chelela swona ebaketini. Loko bakiti ri tala mi ndzi vitana ndzi ndzi ta ta ndzi ta teka, kutani ndzi kota ku va ndzi phamela swifuwo swa mina. Swi olovile swinene ku va munhu a fuwa swifuwo swo fana na tinguluve.

Thekinoloji yi vile na mpfuno swinene. Yi vile na mpfuno swinene hi .

Swipfuno swa ku tirhisa tibangi ta mbewu ya vununa ku engetela swifuwo, swi pfunile leswaku swifuwo swi va swi kumeka swi tele swinene laha Afrika-Dzonga. Swi pfunile swinene hikuva swifuwo se swi kumeke swi tele swinene. Swi na mpfuno lowu kulukumba swinene ku va ku tirhisiwa tibangi ta mbewu ya vununa ku va hi engetela hi yona swifuwo.

I ku va munhu a ri karhi a rhwarisiwa tikhula ta tibanana, na makalavatla lama va ka ma ri na ntikelo swinene. Na ku va a ri karhi a rhwarisiwa ma-ovacado kumbe mapapawa, swi vangela xisikelo swinene eka munhu loko a ri karhi a tirha ntirho wa ku fana na walowo, eka xiyenge xa swa vurimi.

Swi ya hi mulungu wa vona leswaku u va khoma njhani hi mahakelelo ya yena eka swa timali. Kambe loko a va hakerile mali ya kahle leyi vonakaka, swi endla leswaku va va na matimba eka nkunguhato wa ntirho lowu taka. Va tirha na ntirho lowu taka va tiyimiserile kambe loko ku ve mulungu wa vona u va hakela hi ndlela leyinene leyi faneleke eka vona.

Mfumo wu fanele wu fika eka vanhu wu va kombela leswaku wu vonile ndhawu ya vona yi ri na mbuyelo eka swa vurimi, kutani wu hleketile leswaku wu nga kota ku va wu byala swilo swa ku kota ku va swi pfuna vanhu. Swi endla leswaku vanhu va twa onge va ta va ri karhi va lava ku pfuniwa hi mfumo, ivi mfumo wu va wu kota ku teka misava hi ndlela yaleyo eka vanhu. Kambe wu nga holova nga na vona, wu va wu va kombile hi ndlela leyinene. Wu va tshembisa leswaku wu lava ku pfula mitirho kasi wu endlela ku va wu teka misava.

Ndzi kumile voya eka masi ya n'wina leswi swi ndzi byiharisile timbilu, swi endlile leswaku ndzi vona onge ndhawu leyi yi fanele ku va yi pfariwa. Hikuva ndzi vona ingaku i khale mi endlela vanhu vukungundzwani bya ku va nyika masi lama nga riki na ku basa endzeni ka wona. Swi ti komba kahle leswaku i khale mi dyisa vanhu thyaka. So sweswi ndzi vona leswaku ndhawu leyi mi faneleke ku va mi famba hikuva, leswi mi hi xaviselaka swona a swo hi khoma kahle hina ku za hi ya hi ya kuma voya emasini so.

Loko mafurha ma teretere ma nga cinciwi, swi endla leswaku teretere ri hatlisa ku onhaka. Naswona ri kumeka ri ri na tinkingha minkarhi hinkwayo, hikuva mafurha ma teretere a ma cinciwi. So muchayeri wa rona teretere u va a a nga ri ka xiyimo xa kahle hikuva teretere ri fanele ku va ri cinciwa mafurha, endzhaku ka n'hweti na n'hweti.

Swi nga khumba matirhelo ya vona, hikuva vatirhi va le mapurasini va toloverile ku kumeka va ri karhi va tshama a kusuhi na laha va tirhelaka kona. Leswi endlaka leswaku swi va olovela ku va va ri kusuhi na laha va tirhelaka kona, va oloveriwa hi ku va va nga ha khandziyi swifambo. So loko va ya va susa ku va va va hlayisa eka ndhawu yo karhi swi va swi ri karhi swi va tikela vatirhi va le mapurasini swinene.

Swa maxelo swa va khumba van'wamapurasi, hikuva swibyariwa swa vona swi fanekele ku va swi kuma dyambu loko vona va ri karhi va swi cheleta hi mati. Kambe na dyambu swibyariwa swa vona swi fanekele ku va swi ri kuma. So van'wamapurasi ku cinca ka tinxaka ta maxelo swa ha va khumba swinene, hikuva va tirhisana na maxelo ya misava leyi.

Vatirhi va le mapurasini va fanerile ku va va tlakuseriwa miholo, hikuva tirho wa vona wu va wu tele swinene ende va tirha tiawara ta ku tala swinene kambe va holeriwa mali ya le hansi. Swa fanela ku va va va tlakusa mali hikuva va tirha ku vava swinene, ende hi vona va endlaka leswaku vanhu va ku tala va kota ku hanya hi swa matsavu.

Tipholisi ti fanele ku va ti famba ti cheka swilo leswi va ka swi karhi swi xavisiwa eka timakete leti va ka ti ri kusuhi na tona. Va karhi va cheka leswaku swilo leswi xavisiwaka swi le nawini ke nakona a swi hundzeriwanga hi masiku ya swona na. Hikuva timakete ko tala ti kumeka ti ri karhi ti xavisa swilo leswi nga hundzeriwa khale. So tipholisi ti nga kota ku va ti khutaza kambe ntsena loko timakete ti ri kusuhi na vona.

Mina ndzi nga n'wi byela leswaku hikuva sweswiwani i nkarhi wa ntshovelo, ende mina ni ti twa ndzi ri wa matimba swinene eka nkarhi lowu wa ntshovelo. So ndzi kombela leswaku mi ndzi nyika ntirho ndzi tirha ku nga ha yi hi ku i ntirho wa njhani. Hikuva loko ndzo suka laha ndzi nga hlupheka na vana, so ndzi lava leswaku mi ndzi nyika ntirho un'wana na un'wana ndzi nga va ndzi kota ku va ndzi vo tirha.

Ndzi vona onge mfumo wu tisa nhluvukiso swinene eka swa vurimi, hikuva ku va na ntokoto ni vutivi byo hambana na lebya khale sweswi. Sweswi va kota ku va va rima tinsimu to tala swinene hikuva mfumo wu vile ni ku tisa swilo leswi nga kotaka ku va vurimi mi byi va na ku hatlisa swinene. So mfumo wu va wu ri na ku ku va na ku hambanahambana ka swa vurimi swinene.

Vatirhi va le mapurasini va fanele ku va va hlangana va tlanga switokofela leswaku va kota ku va va ri karhi va pfunana hi swa timali ku kota ku va va maka tiyindlu. Na ku va va va na mali ya ku veka eka tibangi ta vona, hikuva va tlangisana switokofela. Leswi swi nga endla leswaku va va na ku humelela vona hi voxe, kambe va ri na ntwanano wun'we hinkwavo ka vona.

Vurimi byo tihanyisa bya pfuna swinene hikuva munhu u fanele ku va yena a va na nsimu yakwe leyi a byalaka mavele, na miroho, na timanga eka yona. Leswaku a nga kumeki a ha ya exitolo ku ya xava timanga, a vi na tona yena n'winyi. A byala na makalavatla, swi pfuna yena eka mzimba wakwe. Kambe ku nga ha ri ku ya exitolo a ti endlela yena n'winyi.

Loko u ri muntshwa u lava ku nghenelela eka swa vurimi naswona u endla xikombelo xa mali ya nseketelo u endla xikombelo xa mali mfumo hi ku navela ka wena.